Ukuba ngumqhubi welori kuye kukhetheke kwaye ngoyena msebenzi unembuyekezo ekunika amaqithiqithi amaninzi. Xa ungumqhubi welori, uye ube namathuba okungena uphuma kumaphondo eli, ubona iindawo ezintsha kwaye ubona iindlela ezahlukeneyo zokuphila. Usebenza ngokukhululekileyo, kwaye uthatha izigqibo zakho kwaye unethuba elaneleyo lokubuka ubuhle bendalo unyuka usehla loo maqethuka amaphondo ohlukeneyo oMzantsi Afrika. Kuye kuphucuke nesakhono sokucinga kwaye ukwazi ukumelana nayiphi na imeko ozibona ukuyo njengomqhubi welori, kwaye uba nolwazi oluphangaleleyo ngamaphondo oMzantsi Afrika.

Kukhuselekilyo ukuthabatha ikhefu kwindawo ekuthiwa kuyo amafutha kuba kaloku ukuphumla kwehlisa ukudinwa kumqhubi. Kwaye ukuthatha ikhefu kwindawo yokutha amafutha ikunika ixesha lokuphumla, uthathe amandla. Nto leyo izakwenza uhlale uthe qwa nje ngomqhubi ezindleleni kwaye uhlale uphaphile ngokuhlala kwakho. Kwindawo yokutha amafutha kukho ubuxhakaxhaka bale mihla obuthatha konke okukwenzekayo kwaye kukho ukukhanya nabasebenzi, nto leyo yenza ibe yindawo yokuphumla ekhuselekileyo.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba abakhweli bezithuthi zikawonkewonke ezinjengebhasi axhomekeke ekufikeni nasekusukeni ngethuba, nto leyo iqinisekisa ukuba abasebenzi bayafika ngethuba kwiindawu zokusebenza. Xa ibhasi zifika ngexesha abakhweli ababikho phantsi koxinzelelo, nto leyo yenza uhamba lwabo lube myoli. Abakhweli baxhomekeke kakhulu kwiibhasi ukufikelela kwezinye izithuthi zikawonkewonke ezinjengoololiwe okanye iinqwelomoya, abangaziphosa ukuba ibhasi zingabambezeleka.

Izinto endizokuziphatha ukuze ndikhululeka zezi. Ndiza kunxiba impahla endiziva ndikhululekile kuzo kwaye ezingabungciniyo ubushushu. Ndipakishe konke okubalulekileyo okunjengezinto zokuthoba ukoma. Kwaye ndiphathe izinto zokuhlafuhlafuna ezisempilweni eziza kugcina izinga lodlamko luphezulu. Ndiziphe ithuba ndiya khe ndihambahambe ukunyusa izinga lokuhamba kwegazi emzimbeni ukuze ndingabinamahlwili egazi. Ndiziphathele iincwadana zokufunda ukuzigcina ndisemdleni.

Iindlela abathi abaphangeli abakhwela itekisi bachaphazeleke ngayo ngenxa yoqhankqalazo loonotekisi ngezi zilandelayo, ukungabikho kweetekisi kushiya abakhweli bekwesinomhlwa kungekho ndlela iyiyo yothutho. Abakhweli baphulukana nethuba lokuya emsebenzini, ukuya ezikolweni okanye baphoswe ngamabhunga abalulekileyo. Abakhweli kufuneka basebenzisa olunye uhlobo lwezithuthi ezinjengee-ride-hailing okanye baqashe imoto, nto leyo ibatyabula etasini.